Dipapadi di ntlafatsa bophelo ba motho ka tsela ya hore di matlafatsa mmele. Ka hodima moo, tshebeletso ya dipapadi ha e felle feela lebaleng la dipapadi hobaneng mehleng ya hona jwale dipapadi di se di na le tjhelete. Mme tjhelete eo e ntlafatsa maemo a bophelo a batho ka ntle ho dipapadi tseo.

Eya, nka kenya lebitso la hae hobaneng ha esale ele motho a buang nnete. Mme ke o mong wa batho ba nkentseng hore ke be seo keleng sona kajeno lenana. Dithuto tsa hae ha di a fella fela lebaleng la dipapadi. Ke di sebedisa ka mehla le matsatsi bophelong ba ka.

Ha o ikwetlisa le bana ba bang, o ithuta hoba le dikamano le batho ba bang. O ithuta, o aha setswalle. Ka hodima moo, ho ikwetlisa ho ntlafatsa kelello, ho ntlafatsa mmele.

Papadi ya ditebele ka Afrika Borwa e hloka tshehetso ya mmuso. Hoba ka Afrika Borwa, rena le batho ba tswelletseng pele ha ho tluwa papading ya ditebele. Empa ha re ka ra thola tshehetso e tshwanetseng ho tswa ho mmuso le setjhaba, hoo ho ka etsa hore papadi ya ditebele e hole ka hara naha. Ka tsela e jwalo e tla hula le batho ba tswang mose ho mawatle.

Ke tlo bua ka hore dipapadi di na le monyetla wa ho fetola maphelo a batho ka ha di se dina le tjhelete e ngata. Ka hodima moo, dipapadi di ntlafatsa mmele, di ntlafatsa le kelello tsa batho. Mme ka hodima moo hape, dipapadi di tlosa bana, di tlosa le batho diketsong tse sa lokang tsa seterateng.

Ke ithutile hore ha o le motho, o tlameha hore o sebedise talente ya hao hobane ke yona e tla o bulela menyetla e mengata. Thutile hore ha o sebedisa talente ya hao hoba bobebe hore o tswelle pele hobane ke ntho e ka hare ho wena, ke ntho e, o sentseng oe tseba, ke ntho eo o hlahileng ka yona. Mme ha o hlahile ka yona hoba bobebe hore o ka tswella pele ka yona.

Dipapadi tse tshwanang le chess le dipapadi tse tshwanang le bo morabaraba, ke dipapadi tse sebedisang kelello haholo. Mme ke dipapadi tse ho kgonahalang hore e ska ba tsa bong bo le bong. Mme nna ke nahana hore papadi e nka e kgonang ha ho ka thwe ke ye tlhodisanong ya matjhaba, ke chess haholoholo. Hobaneng ke hotse ke e bapala, mme ke ae utlwisisa.

Ho ya ka thatohatsi ya ka ya seyalemoyeng. Ha o wa ka ka lebaleng la bolo, wa ema wa itlhotlhora. Jwale, le nna ke yona ntho e ke e etsang bophelong ba ka. Hore ha hona le ntho e sitang, ke wa. Ke a ema ke ya itlhotlhora, papadi e tswella pele. Papadi ha eno ema ka baka la hore o wele.

Ntho eo nka e rekisang lebaleng la dibapadi tsa cricket. Nka rekisa dipopo tsa dibapadi, mme nka hloka tjhelete e kaka dikete tse hlano hore nka etsa jwalo. Ke nahana hore e ka tswella pele kgwebo ya ka hobaneng batho ba bangata ba rata hore dikipa tsa bona le dikerese tsa bona di tekenuwe ke dibapadi tsa bona tseo ba di ratang. Mme oo, eo e tla ba fa monyetla wa hore le dipopo tseo di tekenuwe ke dibapadi tseo bona ba di ratang.